Ngokolwam uluvo ewe kubalulekile bafundiswe ngezesondo abantwana, ngoba phandle apha izinto zinintsi. Xa elapha endlini kuwe ukhuselekile kodwa xa ephandle apha angadibana nezihelegu zalo mhlaba. Ngoko ke kumele umntana afundiswe ngeemeko ezikumila kunje nangona ungazude ungene nzulu xa uthetha naye ngoba ngumntwana into ayiyo. Kodwa ukumfundisa nje ukuba angothuki kuya phi akwazi ukuzihoya xa esengxakini, khona ukuze nawe ungazuzibhaqa sele uhoyene nengxakini enkulu phambili phaa.

Ngendlela mna endiyibona ngayo unobangela woba lande inani labafana abancinci abenza esi senzo sibi kangaka kungenxa yokuba ababanintsanga kakhulu abantu abasigwetyelwayo isenzo esibumila kunje ngendlela efanele uba bagwetywa ngayo. Kanti uba bebenogwentywa bonke kungasindi nempukane nomntana omncinci osakhulayo ebengasoze afune tu ukuva kwa nto ethethisa ngesi senzo ngoba ebezawuyazi apho azawuphelela khona uba kundawoni. Mna ndicebisa uba begwetywe ngamandla kwaye kungasindi namnye kubantu abenza esi senzo.

Eyona nto indenza ixhala kule meko kungoba iimeko ezibangela uba umntu aphathwe yintloko azifani. Ezinye ziimeko nje ezinawukwazi usombululwa nangeglasi yamanzi. Ezinye iimeko zidinga nje ichiza elingayanga phi elifana neGrand-Pa. Kanti ezinye iimeko zinento nokwenza ne-stress kanye nezinye nezinye izizathu ezinzulu ezizawubangela uba umntu ahambe aye esibhedlele ayonakekelwa ke ngoku ngoogqirha abafundileyo. Ngoko ke ingaske umntakwethu lo ayihoye imeko yakhe khona ukuze ayazi uba iyawusolveka njani, iyawuncedakala ngayi phi indlela. Uba yinto encinci ahlale eyazi eyive ngomntu osemthethweni, kanti uba yinto exakileyo ikhawuleze ihoywe ngabantu abayifundeleyo.

Ewe, xa ndijongile lukhutshwa ngokwaneleyo ezikolweni ulwazi, nto nje abantwana bona babethwa ziimpembelelo ezingaphandle kwesikolo. Ngoba umntana uyakwazi ukuhlangana nomnye esikolweni kodwa ufumaniseke uba inyala labo abalenzelanga esikolweni balenzele ngaphandle kwaye ibingelulo usuku lesikolo ixesha elinintsi. Ewe, bona esikolweni bayayidlala indima yabo kodwa abantwana benziswa nje zezinye izizathu imikhuba le bayenzayo.

Bafundi sizawucela singootitshala nootitshalakazi uba niyeke ukonakalisa izixhobo zokufundisa esikolweni ngoba ezi zixhobo nizonakalisayo zizixhobo ezizobuya zincede kwanina. Ngoko ke xa nizonakalisa ibuya ibethe kwanina ngokunjalo nathi sisokole ke ngoku ukunenzisa zonke izinto ekufuneka uba sinenzisa zona. Okutsho ukuthi kwi-curriculum yenu nizawubuya nibe ngemva ngenxa yezizathu ezincinci ezifana nemosharha eyenziwa nini. Siyanicela singootitshala uba niyiyeke le mikhuba niyenzayo.

Ewe, kungaba lula uba ndiyilandele imiqathango kagqirha xa kufikelela kule imeko ngoba ukuba andenzi njalo likhona ithuba lokuba ndingangaphili ixesha elide kulo mhlaba. Kanti ukuba ndiyilandele imiqathango kagqirha likhona ithuba loba ndingaliphila ixesha elide kulo mhlaba ndinaso eso sifo ndisilawula ngokwemiqathango endiyiyalelwa ngugqirha.

Mna ngendlela endibona ngayo bendicinga ukuba kungaba sisisombululo ukuba uRhulumente angabatyisi amayeza avela eNtshona kuphela. Ngapha koko avule icandelo lokongeza amayeza ngamayeza alapha eMzantsi Afrika awenziwe ngabantu abasebenzisa amayeza esiNtu. Mhlawumbi wona ke lawo awazukwazi uba nazo ezingxakini bathi bajongene nazo, mhlawumbi wona ayokwazi ukuthi abasebenzele abancede.

URhulumente abantu abaye banengxaki emveni koba besifumene isitofu sokuqala uye aqhubekeke ngobahlola, emveni koko abanike isitofu sesibini exesheni, endibonayo uba sona sinamandla okwahlula esiya sokuqala isitofu.

Abantu abangamadoda into ebabanga iintloni uba bachaze xa bona bexhatshazwa ngabantu ababhinqileyo kungoba kukho ilizwi elithi umntu oyindoda nguye intloko yekhaya. Ngoko ke kulindeleke uba ibe nguye odontsa imikhala hayi ibe nguye okhalayo. Ngoko xa inguye ngoku oxhatshazwayo uye akhethe ufela ngaphakathi, nto leyo ebangela uba ngelinye ilanga laa msindo mnintsi ekudala ewugcinile athi apho awukhuphe khona enze into eseyahlule ebingalindelekanga. Nto leyo ephela ibasa etrongweni beyohlala ngapha kwezitshixo iminyaka emide. Kanti uba bebenozifundisa ukuyithetha yaziwe ubana bayaxhatshazwa ngesele likhona icebo lokuyinqanda loo ngxaki.

Esona sisombululo esinonceda uba ukhawuleze ubone kwangexesha umhlaza kungoba umntu noba kukanye emveni kweenyanga ezintathu ahlale ahlale ahambe aye kwikliniki ekufuphi kuye ayokuvavanywa. Ahlolwe ukuba akukho sifo anaso na esitsha sukela ekugqibeleni kwakhe uhlolo, kuquka nesifo somhlaza naso sihlolwe xa kusenziwa uhlolo. Ngolo hlobo kuyokhawuleza kubonwe zisuka uba unaso sikhawuleze sihoywe kwangexesha singamongameli ngamandla.

Ngokolwam uluvo, uRhulumente ingathi wenza ngokwaneleyo ukulumkisa abantu abaphila nentsholongwane kagawulayo ngoba nongenawo umabonakude ophila kunye nonomathotholo uyayifumana i-information, ulwazi, malunga neendlela zokuzinakekela kwaye neendawo ekumele eye kuzo. Kwakunjalo namachiza amatsha athe avela angcono kunabekade ekhona. Khona ukuze umntu xa efika kwiklinikhi okanye kwisibhedlele esikufuphi kuye akwazi ucela uncedo asele ecela ufumana kumayeza amatsha awavileyo mhlawumbi kunomathotholo, mhlawumbi kumabonakude wakhe, mhlawumbi ngokwabantu abahamba bengena kwizindlu ngezindlu becacisa intsholongwane kagawulayo kunye neendlela zokunceda abantu.

Ndizawukwazi ukuya nawe kubazali bakho siyokuyibeka imeko yakho kodwa ndiza kucela kwangoku uba unyaniseke ngako konke ozokubuzwa, ungabinazo iimfihlo. Ngoba iimfihlo ozoziveza zizawuyenza nzima ngamandla imeko yakho kwaye olu xolo ulukhangelayo ungangalifumani ngenxa yeemfihlo ozoba nazo. Ngoko ke bendicela unyaniseke kangangoko phambi kwabazali bakho njengoba ukwazile uza kum wazozithoba.

Mna ndingaya ngoba isangoma okanye ugqirha wesiNtu ngabantu ekudala besebenza ngamayeza esiNtu kwaye amaxesha amanintsi baba lulutho ebantwini. Bayazinceda imeko ezinintsi kwaye ezinye zeemeko ezingancedakaliyo esibhedlele baye babe nazo bona iindlela zokuzinceda. Ngenxa yeso sizathu ndingaya mna kubo ndiyolicela uncedo.